Ukuvuthwa ngomoya, kwenzeka lapho umoya usebenza njenge-agent yokuvuthwa kwempova. Njengoba uthwala izinhlamvu zempova uye ezimbalini zabesifazane ezikude. Izitshalo ezinjalo zikhiqiza inani elikhulu lezinhlamvu zempova, njengoba eziningi zalezo zinhlamvu zempova, zilahleka ngenkathi zithwalwa ngumoya.

Amanye amadolobha avumela ukuzalanisa kwezinkukhu, amanye amadolobha awakwenzi. Kuzodingeka bathole imvume esemthethweni yokuthengisa, futhi baqiniseke ukuthi izinkukhu zingakwazi ukuhamba ngokukhululeka phakathi kwama-cage. Kuzodingeka beqinisekise ukuthi zinamanzi anele nokudla, futhi baqinisekise ukuthi zingaphasi kwendawo yokukhosela.

Ijazi lesikhumba lamkhulu lingaphezu kwesiqephu sengubo. Kuyisikhumbuzo esiphathekayo sesikhathi sakhe njengomshayeli osemusha webhasi. Walithenga ngesheke lakhe lokuqala, futhi lalimuvikela kumakhaza asebusika. Amapheshana agugile esikhumbeni axoxa ngezimo ezinzima azibekezelela, futhi umbhalo omncane owenziwe ngezifiso ephaketheni langaphakathi, umyalezo ovela kwisinqanda mathe sakhe ekhaya, anozwela olukhulu.

Ukushintsha kwesimo sezulu eNingizimu Afrika kuba nomthelela omkhulu kwezolimo ngokubangela ukwehla kwemvula, amazinga okushisa akuphukayo, kanye nezimo zezulu ezimbi kakhulu. Okuholela ekwehleni kwesivuno sezitshalo, ukusweleka kwamanzi kanye nokungavikeleki kokudla okungabakhona. Ikakhulukazi okuthinta ezolimo ezidliwa yimvula kanye nezitshalo zenani eliphakeme. Lokhu kubeka ingcindezi emnothweni, nasekuvikelekeni kokudla kwesizwe.

Ukuqedwa kobumpofu nokuvikela kokudla. Imiklamo eminingi yezolimo igxile ekwandisweni ukukhiqizwa kokudla, kanye nokufinyeleleka ukuze kuliwe nendlala nokungondleki. Ngiphinde futhi ngithuthukise abalimi abasebancane, ukubasiza bakhulise iholo labo, futhi bazikhiphe ebumpofu.

Ukuqala ipulazi lezinkomo kuhilela izindleko ezinkulu zangaphambilini ezihlanganisa, ukutholwa komhlaba, ukuthenga imfuyo yokuzalanisa, uthango oludingekayo nengqalasizinda, ukunakekelwa kwezilwane, ukudla, izinto zokusebenza kanye nezindleko zomsebenzi ezingase zibe khona. Nezindleko eziphelele zincike kakhulu ngobukhulu bokusebenzisa kwakho, indawo kanye nohlobo lwezinkomo okhetha ukuzifuya.

Yebo. Ukufika kwe-Artificial Intelligence kuzosiza abalimi bonge ezindlekweni zabasebenzi. Kanye nesikhathi ngokucwaninga, ngokufa faza okunembayo, ukutholwa kwezifo, ukulawulwa izinga lokudla, impilo yezilwane kanye nokukhiqizwa kukakolweni.

Ngingathakasela ukuthenga ama-aphula kanye namapheya. Ngoba uma kugcinwe kahle ngaphansi kwezimo ezifanele kungagcinwa kuze kube izinyanga ezingu-four.

Ngokusebenzisa ubuchwepheshe bezolimo obuhlakaniphile. Abalimi bathole ukulawula kangcono inqubo yokukhulisa imfuyo kanye nokutshala izitshalo, ukuletha ukusebenza kahle kwesilinganiso, ukunciphisa izindleko, kanye nokusiza ukonga imithombo eyivela kancane njengamanzi.

Ukuzenzakalela kungadlala indima ebalulekile ekubhekaneni ngokushoda kwemisebenzi, ngokuthatha imisebenzi ephindaphindayo, eyingozi, noma edinga abasebenzi abaningi, okuvumela abasebenzi abakhona ukuthi bagxile emisebenzini enenani eliphakeme. Imisebenzi edinga ukucabanga okujulile namakhono okuxazulula izinkinga. Ekugcineni, kwandiswe ukukhiqiza kuyilapho kunciphisa isidingo sabasebenzi abangeziwe emakethe yezabasebenzi eqinile.

Ukukhanya kuyisici sokuqala esidlala indima. Lezi zitshalo zidinga ukukhanya okwanele kwe-photosynthesis, nokukhiqiza kokudla. Zidinga futhi imisoco eyanele ukuze zikhule zibe namandla azo aphezulu. Izinga lokushisa liphinde libe isici esithonya ukukhula kwezitshalo . Ngingathuthukisa noma ngivimbe ukukhula kwezitshalo.

Ukuze kwandiswe ukukhula kwezitshalo nokunciphisa izingozi, umlimi kufanele ahlele ngokucophelela isimo sakhe sokutshala ngezikhathi ezifanele zendawo yakhe ethile. Ecabangela izici ezifana ne-date yokugcina kwesithwathwa, ukuguquguquka okumaphakathi kwezinga lokushisa, amahora okukhanya emini, kanye nomjikelezo wokukhula kwesitshalo ngasinye. Aqinisekise ukuthi bamuhlwanyela izimbewu noma batshala izithombo ngesikhathi esifanele sokuhluma nokukhula.

Itshali likagogo lewuli libaluleke kakhulu kuyena ngoba wazenzela lona ngezandla ebusika ukuze limufudumeze kumakhaza asekuseni. Lapho sekufanele ahambe ayovuna izitshalo zakhe, lamsiza kakhulu ukuba ahlale efudumele angaze angenwe izifo zemikhuhlane.

Kwakuyilapho esasitshale khona ummbila isikhathi sesithanda ukudlula. Sasingazitsheli ukuthi izitshalo zizohluma ngokufanelekile, kodwa azange size sidikibale, kepha saphokophela phambili. Ngesikhathi sokuvuna, sasijabule kakhulu sibona izitshalo ziphuma zizinhle.

Faka i-conditioner ezinweleni zakho. Yiyeke noma imizuzu engu-thirty minutes. Emva kwalokho hlambulula izinwele zakho futhi uqinisekise ukuthi akukho conditioner esele. Geza izinwele zakho ngeshampu, hlambulula futhi, faka ukudla kwezinwele zakho. Lokho kuzovimbela ukhuphuka kwezinwele nokonakala kwesikhumba sakho.

Ukugoma kuvimbela izifo eziningi ezifuywayo. Ukugoma kungasiza ekugwemeni ukwelashwa okumba eqolo kwezifo ezingagwemeka. Ukugoma kuvimbela izifo ezingadluliswa phakathi kwezilwane, ziye kubantu. Izilwane ezifuywayo ezingagonyiwe zisengozini yezifo ezisongela ukuphila ezitholakala ezilwaneni zasendle, njengamarabi.

Gcoba i-conditioner yesikhumba njalo ezinyangeni eziyisithupha kuya kweziyishumi nambili ukuze ugcine isikhumba sithambile, sondlekile, futhi sivikelekile ekugugeni. Hlanza amabala ngokushesha lapho ebonakala khona ukuze ugweme ukulimala okuhlala njalo. Gwema ukusebenzisa amakhemikhali aqinile, kanye nezinto zokuhlanza ukuze ugcine isikhumba singawohloki.